Kale kale ndo no vhuya nda vhona mutambo wa bola musi hu tshi khou tamba thimu yashu ya Afurika Tshipembe, na inwe thimu, yashu thimu ya Afurika Tshipembe i tshi khou nyadzisea. Fhedzi haa, ya kona u wina wonoyo match we ya vha i khou tamba.

Izwo ndi ngoho uri musi u tshi ṱuṱuwedza zwine wa zwi funa, u a kona u ṱumana na vhaṅwe vhane vha vha vha na dzangalelo ḽa zwezwo zwine wa khou zwi ṱuṱuwedza. Ngauri nyanḓadzamafhungo dzi ṱumisana na vhathu vhane vha vha vha khou ṱuṱuwedza zwithu zwine zwa fana kana zwo no elana.

Tshitshavha tshi nga thusa kha u ita dzi thimu kha heneyo mitambo yo no fana na bola, hune idzo thimu dza vha dzi khou tatisana kha zwa mitambo. Hune vhaswa vha ḓi wana vha khou dzhenelela kha zwa nyonyoloso, zwine zwi a thusa kha mutakalo na u ḓi wana vha so ngo dzula mahayani nga ndavha ya u sa shuma. Nga uri arali vho dzula mahayani hu vha hu sina zwine vha khou ita, fhedzi haa, arali vha khou tamba na dziṅwe dzi thimu vha tshi khou tatisana zwi a thusa uri vha ḓi wane vha khou spender tshifhinga .

Mbekanyamushumo i re hone vhuponi hune nda bva hone, ndi mbekanyamushumo ya bola. Arali avho vhathu vho vha vha na tshelede, zwo vha zwi tshi nga khwinifhadza kutambele kwavho nga uri vho vha vha tshi ḓo wana zwienda zwa khwine zwine vha ḓo zwi shumiswa u tamba bola. Vha dovha hafhu vha vha vha kona u wana zwiendedzi zwine zwa nga vha isa kha mashango a ne vha khou tea u tamba khao, hune vha a kona uri vha wane tshelede musi vha tshi wina.

Zwine zwa nga thusa vhaswa kha khaedu i ne vha khou ṱangana nayo kha u bindula zwine vha zwi funesa, ndi u thoma u ita ṱhoḓuluso dza uri zwezwo zwine vha khou nyaga u ita bindu nga hazwo, zwi a kona uri zwi wane vhathu vhane vha ḓo kona u zwi renga naa kana u dzhenelela khazwo. Honeha, hu na vhaṅwe vhane vha khou zwi ita naa, vha khou zwi ita nga nḓila ḓe. Vha tea u ita ṱhoḓuluso dza uri vha nga kona u zwi ita hani nga nḓila yo fhambananaho uri vha kone u ḓi wana vha khou bindulea kha ḽeḽo bindu ḽine vha khou nyaga u ḽi thoma.

Musi vhaswa vha tshi ḓi dzhenisa kha zwa mitambo, zwi vha thusa uri vha vhe vharangaphanḓa vha khwine nga uri mitambo i ne vha vha vha khou dzhenelela khayo i ya vha thusa uri vha kone u vha na vhuḓifari ha vhuḓi. Vha dovha futhi vha thusalea na kha mivhili yavho nga uri vha vha vha na mutakalo wa vhuḓi. Izwo zwi vha ita uri vha kone u vha tsumbo ya vhuḓi kha vhaṅwe vhaswa.

Avho vhaswa zwi a vha thusa u vha kha dzi kiḽaba dza mitambo nga uri vha vha vha na fhethu hune ha vha hu dzhavhelo ḽavho arali mahayani a vho vha sa wani dzhavhelo ḽine vha ḽi thoga. Honeha, zwi a vha thusa zwa uri vha aluwe sa vhaswa vho ḓi faraho, vhane a vha dzheneleli kha zwithu zwi si naho ndeme kana zwithu zwi sa vha fhaṱi.

Vhaṅwe vhana vha vha vho wana thikhedzo u bva kha vhabebi kana kha miṱa ya havho, uri vha kone u swikelela kha zwezwo zwikhala. Thikhedzo yo no nga ya masheleni kana zwishumiswa zwine zwa ya vha thusa uri vha kone u wana tshetsho tshikhala tsha uri vha ṱaṱise, ha vha uri vhaṅwe vhana a vha nayo i yo thikhedzo i bvaho kha vha muṱa kana kha vhabebi. Ndi ngazwo vha tshi balelwa u swikelela kha tshikhala tsha u vha kha miṱaṱisano.

Arali ndo vha ndi na vhuḓifhinduleli ha u dzhia tsheo, ndo vha ndi tshi nga tama kana nda ita uri zwikolo zwoṱhe zwi vhe na mitambo nga uri a si vhana vhoṱhe vhane vha kona zwi tshi ya kha bugu kana kha pfunzo. Vhaṅwe vhana vha kona zwi tshi ḓa kha mitambo, mitambo ndi yone kana ndi zwone zwine zwa nga vha isa kule vhutshiloni havho.

Zwiimiswa zwa mitambo yapo, zwo lavhelesa kha tshelede i ne vha i wana kha dzedzo dzi kiḽaba dzine vha vha nadzo na vhatambi vhane vha vha navho, a zwo ngo lavhelesa kha zwine tshitshavha tsha ṱoḓa zwi tshi ya kha mitambo i ne tshitshavha tsha ṱoḓa.

Musi hu na ṱhanganeela ya mashango a nnḓa nga mitambo, shango ḽashu ḽi a kona u vha na mbuelo musi ḽi tshi khou rengisa zwithu nga mitengo ya nṱha zwa mvelele yashu kha henevho vhathu vhane vha vha vho ḓa vha tshi khou dela u tikedza mashango avho a ne a khou ḓa u tatisana na maṅwe mashango. Ndi hone hu tshi ḓo vha na dzimbuelo kana na mbuyelo kha shango ḽashu.

Zwiimiswa zwa mitambo ngei hune nda bva hone, zwi vha zwi kha tshiimo tsha vhuḓi nga uri zwi vha zwi na tshelede i ne zwa vha zwi khou i wana musi zwi tshi ṱaṱa na dziṅwe kilaba.

Mashudu mavhi a thi na mutambo u ne nda u tevhelela kana nda u funa.

Musi hu na muzika kha mitambo yeneyi ya vhana, zwi a kombetshedzea uri vhana vha pfe vha na dakalo kana vha pfe vha khou ḓi fhelelwa musi vha tshi khou tamba mitambo iyo, zwi a ita uri vha i elelwe tshifhinga tshilapfu.

Ndi nga khwinifhadza midavhi ine iyo mitambo ya vha i khou tambiwa khayo, nga uri midavhi ya hune nda bva hone i vha i si ya vhuḓi, i a vhaisa milenzhe ya vhana kana vhatambi musi vha tshi khou tamba.

Mashudu mavhi a thina mutambo u ne nda u funesa kana u ne wa ntakadza nga uri ndi muthu a sa tevheleliho zwa mitambo.

Tshifanyiso tshine i dzi tshaka dza vhona tshone ndi uri shango ḽa Afurika Tshipembe ḽo farana ḽa dovha hafhu ḽa vha na mvelele yaḽo. Iyo mvelele ndi zwine ayo mashango a zwi takalela, hune zwi a thusa uri ayo mashango a dovhe hafhu a ḓe a dale tshifhinga tshi tevhelaho, hune vha vha vha khou shumisa dzi tshelede dzavho vha tshi khou ḓisa kha shango ḽashu. Hune vha vha vha khou renga kana vha tshi khou dzula fhethu hashu kana dzi hodelani dzashu, hune vha vha vha khou ḓiphina.